kakhulu iindlela endiqhele ubhiyoza ngazo usuku lwam lokuzalwa. Ndiye mhlawumbi ndiphume ndihambe ndiye elwandle okanye mhlawumbi ndiye kwindawo yokutyela equzileyo neetshomi zam ukwenzela sibone abantu nje, sibone umhlaba. Sitya umhlaba, siye sitsho xa siyibiza sitya umhlaba. Sizonwabise ke kanjalo sibethwe ngumoya, sizonwabise nje. Ufumanise ukuthi mhlambi siya kwii-iventi zomculo okanye kwii-iventi mhlawumbi zemidlalo siyobukela ibhola, ukwenzela nje sonwabe ngemini yam yokuzalwa. Zininzi kodwa okanye mhlawumbi siyothenga ikeyiki okanye mhlawumbi sizikhuphe siye endaweni zomculo.

Inalo kakhulu uchaphazelo iinto zokutya okukhawulezisileyo ebantwini abancinci, ikakhulu ulutsha manditsho. Ngoba kaloku uye ufumanise into ukuthi ulutsha lwangoku alukwazi ukupheka okokuqala. Bakhona abakwaziyo ukupheka bakhona abangakwaziyo ukupheka. Qha ke apho inelinki khona nokutya okukhawulezileyo yinto ukuthi, uye ufumanise into yokuthi aba bantu bancinci banento yobalekela ekutyeni okukhawulezisileyo xana bengafuni ukutya. And ukutya okukhawulezisileyo kukutya ngokutya okuza ne-fat eninzi eye ibangela into yokuthi uphele unezinga leswekile eliphezulu, ube ungumntu weswekile. Ngoba kaloku ukutya okukhawulezisileyo uye ufumanise ukuthi kunamafutha. Uba akunamafutha, kukutya nje okusindayo, kukutya nje okusindayo.

Umvubo ayonto isokolisayo uwupheka, ngu-one two, one two. Eyona nto ke ofuneka uyiqaphele xana upheka umvubo yinto yokuthi qho xana uwuphekile funeka umane uwuzamisa, umane uwuzamisa umane, uwuzamisa kwenzele umvubo wakho ungazujika ube yipapa. Ngoba i-most yabantu xana bepheka umvubo banento yokuthi bawupheke bawuyeke ubhoyile, balibale into yokuthi funeka umane uzamisa uzamisa uzamisa. Eyona nto ke, akufunekanga usebenzise icephe, ulumke. Ubosebenzisa ifolokhwe ngoba ifolokhwe iyafika kamnandi phaa ngezantsi, iyawenza umilimili ukujijeke kakuhle. Ngoko ke kubalulekile into ukuthi xana upheka umphokoqo usebenzisa ifolokhwe.

Ezinye zezinto ezinokuthi zichaphazele umntwana xa engenzelwanga amasiko afanelekileyo phambi kokuba aye phaa kulaa mba yinto yobana, mhlawumbi umfana angangayigqibi laa nto ebeyoyenza phaana. Okanye yonke into ime ngxi ngenxa yento yokuthi kukho into ebengakhange azenzelwe phaa kokwabo. Okanye ufumanise into yokuthi yonke into abazawuyenza ayizulunga. Okanye mhlawumbi umcimbi awuzode ugqitywe ngenxa yento yoba kaloku kukho into ezingakhange zenziwe.

Into endinoyenza mna ndingaye ndibize abakhuluwa bam ngoba kungenzeka mhlawumbi ke nabo oobhuti bam abadala abanolwazi mhlawumbi abanomxelela banzi malunga neento zaphaa okanye malunga nesi sigaba azasithatha. Ndingabiza abakhuluwa bam bamcacisele kwenzela ahluze izinto azakwazi ukuzihluza. Ndibabizele ukwenzela bamcacisele banzi ngalo mba ubaluleke kangaka ngoba kaloku utata akekho, ngoku ke obhuti bam bangutata kuye because bakhula esazi nto yokuthi ootatakhe ngoobhuti bam. Ngoko ke bangasebenzisana naye bamcacisele kakuhle malunga nomsebenzi.